Mo setsong sa sepedi diaparo di tletse mebala e phadimegang go supa lethabo le boithabo, go ya ka dingwaga tsela tsa go apara e fetogile go tswa dipalankeng tsa matlalo a diphofolo go ya ka diaparo tsa seša. Mo nakong tse di fetileng ne go apariwa diaparo tsa matlalo a diphologolo mo setsong sa rona sa Sepedi, mme gompieno go tletse mebala e le mentsi fela ya mekgatlho e re e aparang go itumedisa go bontsha gore re tletse ka lethabo.

Ee ke akanya yalo gore meaparo ya setso e ka apariwa ko meletlong e tlotlegang jaaka di khonferense gobane ke moaparo o tlotlegang ka nnete, o bontshang tlhompho ka dinako tsotlhe ebile o montle tota.

Ke rata moaparo wa bapedi, gonne ke moaparo o mo ntle ka ntlha ya gore ke moaparo wa setso sa me and-e ke o rata ebile ke a o tlotla. Gonne ga o apere o bontsha o le motho yo o tlotlegang ruri, o boikobo, o nang le tlhompho fa o apere, ebile o a tlotlega ebile o bonagala o le motho yo o boikobo e le ruri.

Ga ke nagane jalo gore ke tsona tse di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse dikhutshwane, tse e kaiwang di sa siamela motho wa mosadi, go ka diapara mo bathong. Nnya ruri re le batho gantsi ga re tshwane, gona le batho ba ba ratang diaparo tse dikhutshwane, go na le ba ba aparang diaparo tse di telele, ka jalo go apara diaparo tse dijalo ke nagana gore ke kgetho ya motho ka mokgwa o a batlang ka teng, go ipona a le ka teng. Ga se ka ntlha ya thotloetso ya moaparo o rileng o o ba dirang gore ba apare jalo.

Fešhene, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di na le seabe se segolo mo go bontshang gore motho ke wa setso sefe ka ditsela tse dintsi. Go supa boitshupo jwa setso, go bontsha ditumelo le mekgwa, go supa maemo a botshelo, go boloka le go fetisetsa ngwao, go supa tsela e motho a lebegang ka yone. Ka kakaretso fešhene le dilwana tsa go ikgabisa ke ditsela tse di botlhokwa tsa go bontsha le go keteka boitshupo jwa setso, ditumelo le tsela e motho a lebegang ka yone.

Ka setswana makoti morago ga lenyalo o tshwanetse go apara sa lenyalo sa setswana, khiba le mosese tsa lenyalo tseo tlabeng a di diretswe. Lebaka la go apara jalo ke go supa seemo sa lenyalo, le tlotlo, le seriti. Bokao jwa setso sa gagwe sa setswana, go bontsha maikarabelo a boitshwari a mo nyadiwa.

Diaparo tsa setso tsa setswana gantsi di dirwa ka šhwešhwe kgotsa leteisi. E leng letsela la bošweu le le nang le mekgabiso e e gatisitsweng ka mebala e e farologaneng. Bogolo jang botala jwa loapi boso le khibidu. Lebaka la go dirisiwa šhwešhwe kgotsa leteisi. Shwešhwe e tlhophiwa ka ntlha ya mabaka a le mmalwa, botlhokwa jwa setso, boleng le durability tshwantshetso ya bo mosadi le maemo, bo supa boiteko jwa setso. Maina a meaparo ya setswana ke mosese, khiba, karose, mogagolwane, tshogwane, tsila, motshaga.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi e thata, bogolo jang mo Setswaneng diaparo ga se fela tse di sirang mmele mme di na le bokao jo bo boteng jwa setso le loago. Sa mathomo ke go supa boiteko le maemo, go fetisa ditso le mekgwa, tshwantshetso ya boleng le maikarabelo, dikgweletso le diphetogo. Ka bokhutswane diaparo tsa basadi ke seipone sa setso se se bontshang boiteko, ditso le boleng jwa setšhaba.